Manintsi kakhulu amaxa abantu bavele baxhaphaze amaqonga onxibelelwano okuphela kuchaphazela abantu abanintsi. Kodwa ke bakhona nabantu abanintsi abasoloko belungele ukulwa belwela abo baxhatshazwayo. Babalwele, babancedise uba bafumane le, le ntlonipho ibalungeleyo. Ndake ndabona ke kukho enye igem omnye umntana owayesokoliswa waphela encedeka yenye inkampani enkulu, nabantu ke banceda bakhulisa ngayo, bafundisa ngayo laa, laa ngxaki.

IWi-Fi iye icime kakhulu ngexesha likacimicimi. Iye ibe luncedo kakhulu ke into yobana ube nayo isisombululo, ngoba loo nto iyatsho incede igcine iWi-Fi yakho isebenza. Incede ukwazi ukungena kwi-meetings, kudliwanondlebe nezinye izinto obusezawuzenza, obusezawuzenza ngayo yona iWi-Fi phambilini koba kumke umbane.

Kuyadingeka uba asebenzise le ikhonekthwa ngabantu. Yeyona isebenza ngokukhawuleza, yeyona isebenza kakuhle, and naxa kumke umbane ayifani icime kwaye nenethiwekhi yayo ihlala iphezulu.

Kwakukubi kakhulu ngoba ke kwakufuneka ndingene i-meeting ngexesha elithile kodwa ke ndaphela ndithenga idatha ngefowuni yam, ndiyithenga ebhankini apha ngefowuni. Ndaphela ndisenza olo hlobo ukuze ndifumaneke kwaye ndinxibelelane nabanye.

Abantu abanintsi bayayimela kakhulu ireyidiyo. Unomathotholo usamamelwa kakhulu ngabantu basekuhlaleni. Abantu basekuhlaleni baye bangayithandi umabonakude emaxesheni amanintsi, baqonde mabavule unomathotholo xa bebhizi besebenza, besenza ezinye izinto. Ngoba xa uvule umabonakude awunokwazi uhlala u-focused kwinto enye. Kofuneka ujonge yena , yena umabonakude kunoba usebenze, kanti xa umamele unomathotholo uyakwazi uqhuba usebenze.

Kulula kakhulu. Funeka aqale enze iakhawunti kwezi, kwezi platforms , kula makhasi wobukela. Akhrieyithe, avule iakhawunti yoba aqalise ubukela iimuvi, asebenze, abhatale ke ukuze zivuleleke futhi abe nayo neWi-Fi ukuze azibukele kakuhle.

Abaqhubi beemoto baye bathande uzisebenzisa ezi zinto beqhuba. Baye bathande uba kuzo la makhasi onxibelelwano beqhuba. Loo nto leyo iye ibenze babhidaniseke, bangaqhubi ngendlela ekufaneleke baqhuba ngayo, bangayihloniphani ke nemithetho yendlela. Loo nto iphele ibenza ubana betyashela imigaqo kwaye bephuma endleleni, bengenzi ngendlela.

Okokuqala, umzali ngamaxa onke makaqinisekise uba uyafundisa umntana ngezi zinto zinjena. Amfundise iindlela zokuba angenzi, angaweli kuzo. Amfundise umntana bana umhle, amnikezele laa nto kuthiwa yi-confidence, umntana azithembe ukwenzela uba naxa zifika ezo zilingo zifikelele kumntu onamandla ozithembileyo, ongazuwiswa zizinto ezincinci.

Kungonwabi, kuye kube khona iingxaki ezikhoyo apha entliziyweni ngekemava wabo. Izinto abadlule kuzo bona ziye ziqukumbelane ezaa zinto zenze ingxaki enkulu, lena ke esiyibonayo esiyibona siphele sibona beyenza bentlonta abanye. Isukela kwiindawo enzulu laa nto, isukela kwiindawo enzulu.